Ukwabiwa kokudla ngesikhathi kunemibuthano yemindeni kwabiwa ngendlela ekuthiwa ukuhwebelana. Lolu hwebelano lolu ilona-ke olungathi belusiza kakhulu ngoba ziningi iy'ndlela imindeni ephila ngayo kukhona etshalayo, etshala ummbila kukhona etshala umoba khona etshala amaveji khona etshala amafruthi. Yingakho-ke siyahwebelana-ke ngokuhlukana kwezitshalo zethu kube umuntu nalowo nalowo mndeni athole u-piece ngo-piece ngo-piece, kugcine sekuhlangana lokhu esikhathini sangamanje sokubizwa ngekhombo.

Hawu imizwa nje engaye-ke ukukhombisa ukujabula ngokwedlulele ngoba ezinye yezimo ezikanje asishiyi kithi zifika kanye azifiki njalo njalo. Ngakho-ke, hhayi ngiyacabanga ukuthi nje kuthiwa uyakwazi ukudansa usukume udanse, usuyakwazi ukucula ngoba mawusuka phezulu nge-note yokucula ezoveza nje intokozo ozobe usunayo ngaphakathi yokuthi ujabule ngale ndlela le exakile.

Ukufana engikubonayo ngoba ukuthi-ke kusetshenziswa uhlobo olulodwa lwezi ngubo. Noma-ke ingasafananga umbala kodwa-ke iy'nhlobo ezizodwa noma ngabe ingubo yokulala noma ngabe eyokugqoka kube iy'ngubo zokugqoka, sengisholo ukuthi iphethini ibayodwa, kuba iphethini eyodwa noma kube uhlanga olulodwa. Kodwa-ke sekuyohluka-ke ngokuthi uhlanga olunjani noma uluthanda noma luhambiselana nento enjani.

Yebo, yebo, nginganabela ngalolo lwazi ngoba phela akulungile uma uzohlala nalohlobo lolwazi olunje ube ungasalidluliseli phela kwabanye abasemaceleni ngoba akugcini ngawe kuphela ukusebenzisa lolu lwazi lokwakha noma lokwenza uhlobo lokudla okuthize. Kepha-ke, kulungile ukuba udlulisele esizukulwaneni noma ezizukulwaneni ilo naloyo obesechaza ukuthi lolwazi ngaluthatha noma ngaluncela kubani wakwabani .

Ukubona kwami singabe nje komuntu, kodwa-ke konke kusakhona konke kusavamile, hhayi mina ngokubona nje kwami konke kusakhona ngoba kungaphilwa kudliwe nge-seven-colors kepha kwesizulu kuyohleli kuhlale kukhona idombolo, ujeqe inyama yenkukhu usu, inyama yangaphakathi, isitambu, uphuthu . Hhayi ngabe seku ukuvilapha nje kwabantu kodwa esikhathini samanje kuyinto esakhona esaningi kakhulu.

Ayishintshanga ukushintsha phela ukuthi kushintsha yona unomsuka wayo. Kwashintsha indlela yokwenza ngoba phela indlela yokwenza iyona le esidalelwe ngethekhinoloji entsha. Le nangoku hwebelana siyokubiza nge-Globalisation ikona loku ukuthi kushintshwe indlela yokwenza hhayi indlela yokuphila ngoba phela-ke ukuze kusheshiswe ku-infrastructure lolo hwebelano nokuthola ulwazi ngezinye izinto ngezindlela ezintsha zethekhinoloji.

Hhayi ukubaluleka kwale zinto lezi ezimqoka kakhulu, ikona nje le-new thekhnoloji ekuyiyona ezoxhumanisa nabantu abaphesheya kwezilwandle. Abantu or abasemaduze, abasemndenini and friends and family. Abanye-ke yibo labo utholukuthi izinhlangano ezithize ozibandakanya nazo zixhumanise imshwalense mhlampe nixhumanise imisebenzi, nixhumanise isikole enye ixhumanise ama-television njalo njalo.

Asiyilungelo lokunqaba okumele libe khona kodwa-ke angiboni mina kuma kuyinto engithi ngikhulele ngaphansi kwayo ngingathathi leso sinyathelo ngoba kungaba yinto vele esengiyijwayele futhi kungaba into engathi ngiyithakasele nje kakhulu ya, so angiboni nginqaba, kepha ngingaba into engathi ngiyavumelana nayo ngoba into engikhule ngaphansi kwayo futhi into engabe ngijwayele.

Kubaluleke phela kakhulu ngoba kuyizo izinto noma ulwazi okumele bakhule ngaphansi kwalo ukuzazi ukuthi bona kahle kahle bawobani basukaphi, bafikaphi, bafikele kobani. Ngakho-ke loko akuwona umqondo omusha, ukushaqeka, kepha ukuphakamisa nokugxila kuko nokuphila ngaphansi kuyo lendlela engathi ikulungele.